Ngumuntu wembaji. Umuntu othethe usesakho.

Benza isiqiniseko sokuthi bathathe amagadango wokuthi woke umuntu uthola ilwazi.

Bayivikela ngokwenza isiqiniseko sokuthi yoke into isenanekweni.

Umhlolokazi mumuntu omkhulu omphakathi.

Umuntu osomkhwenyani mumuntu osesayidini labobaba ubizwa ngesayidini labomma.

Othethwe kumakoti.

Esikhathini esinengi bagidinga iminyanya.

Benza isiqiniseko sokobana yoke into enarheni ihlezi ngenaneko.

Iye siyakwenza lokho.

Kulokha imindeni emibili ihlangana, umndeni wendoda nomndeni womfazi. Bakhulumisana ngendaba yokuhlalisana kwabo.

Ubudosiphambili bendabuko kulokha into nayithatha amagadango.

Unomncwazi nguloyo othethweko oza kulo osese sesimanjeni.

Kuphekwa ngendlela efaneleko.

Kulokha nakuthathwa amagadango.

Ngiyavumelana nakho.

Iye kuliqiniso.

Iye eberholweni.

Liphekwa njani. Kamnandi.

Kulotjolwa umntazana.

UMadzela, uSlaki uLduka.

Yikosi.

Benza isiqiniseko sokobana bathatha amagadango woburholi.

Kulokha umuntu athumbe iphaliswano lokugijima namkha iphaliswano lezinye.

Kufana namatjhatjhatjha, umratha ijemu.

Umkhala ngiloya othwalwa bomma abanengoma abawiseleko.

Atjhuguluka ngombana abantu abasathathi izinto ngendlela bezithathwa ngayo kade.

Ubulungwa ngesiko lesiNdebele.

Wenze isiqiniseko sokobana uyifaka isipiridi leso esizokwenza bona yome msinya ikwazi ukuwa.

Libenza bona bazwane bakghone ukukhulumisana.

womntazana ukhuliswa ngokwesiko nasele aneminyaka elithoba.

Ilimu libaluleke khulu ngombana ngilo elisebenza sibumbane, sibe mumuntu munye sizwisisane. Ngilo elisithuthukisako.

Ngiloya oberegiswa babantu lokha nakuza ingoma.

Mdoko obilisiwako ngaphambi kobana udliwe.

Yikomo enonileko.

Ngiyazikhakhazisa ngesiko lami, nangobukghwari ngendlela sembatha ngayo bubuhle bodwa.

Amakhosi ngiwo asenza sibumbane sibe yinto yinye.

Mumuntu onomntwana olisokana.

Ngiwo asihlalisa phasi asenza bonyana sirarulule umraro esiqalene nawo.

Ihlatjelwa ngejardeni ukubika.

Iinkomo ezikhitjhelwa umlobokazi ziinkomo ezimbili.

Ngifisa ukuzibona ngikhuluma isiTsonga.

Badlala i-netball babuye badlale netjhupitjhupi.

Amanzi enarheni yangekhethu siwakhelela emapompini.

Iye ngiyavumelana bungasebenzisa ndawonye ukwenza abantu babumbane.

Isiphila ngileso esitjalwako esidliwako.

Ukwenza isiqiniseko sokobana ukghona ukuzwisisa nomunye umuntu welimu elinye.

Ukwenza isiqiniseko sokobana bayagcina babemadoda ngombana isiko lithi umsana yingoma.